Xa uthe waphuma endlini uye ungakwazi ukuba kanti uyakwazi ukungena kwiwebhusayithi okanye kwi-intanethi kuba awunayo idatha yeselula. Kuye kufuneke ubuyele endlini ukuze ube kanti uyakwazi ukungena kwi-intanethi nezinye iwebhusayithi ezibalulekileyo.

Iingenelo zedatha eziphelelwa lixesha zenza ukuba ufuneke uzixheshe ekusebenziseni leyo loo datha uthe wayingenela ukuze uyifumane kuba ukuba awuyisebenzisanga kwangethuba iya kuphelelwa ungakhange ube kanti uyayisebenzisa. Ziyachana kuba ke kuye kufuneke uyileqe kangangoko unako ukuze ube kanti uyakwazi ukwenza izinto bekudingeka uba uzenze nangona ngoko ubungafuni ukuzenza kwangelo xesha.

Ndingavakalelwa kabuhlungu kuba loo nto iya kuthetha ukuba imali yam endiyithenge ngayo idatha leyo ihambe namanzi xa ibe kanti andikwazanga ukuyisebenzisa de yabe kanti iyaphelelwa. Kuya kunyanzeleka kufuneke ndithenge enye idatha nayo loo datha leyo ndingakwazi ukuyisebenzisa ngexesha endithanda ukuyisebenzisa ngalo, kufuneke ndiyixheshe ukuze ithi iphelelwa kube kanti izinto ebendifuna ukuzenza ngayo ndibe kanti sendizenzile.

Iinkampani zee-cellphone kuya kufuneka ukuba zenze ii-cellphone ezine settings okanye uhlobo olusebenza lwamkele zonke iilwimi kuquka isiXhosa nezinye isiZulu nezinye ke zabantu abamnyama ukwazi ukunika imiyalelo ngokuvakalayo. Ukuze ifowuni leyo zikwazi ukuphumeza umyalelo wabo. Ngolo hlobo abantu abasebenzisa ii-cellphone nee-cellphone ezo, baya kuqondana kwaye bavane ngendlela engcono kuba ilwimi olo luzawube luthethwa ngumntu osebenzisa i-cellphone ne-cellphone leyo luya kungqamana.